Mithenga nga murahu ha musi ho no vhulawa dzi khuhu dza ṱhukhuliwa ṱhoho heyo mithenga i ya dzhiwa ya shumisiwa kha zwithu zwo fhambananaho, i nga dzhiwa ya shumisiwa u ita father duster kana ya dzhiwa ya shumisiwa for u ṱavhisa dzi rokho dza dzi gala dina na dzi rokho dzine dza ambariwa musi hu na dzi awadzi, kana dza shumisiwa dzo tenda u thomiwa kha miṅadzi uri vhathu vha vhe classy vhathu vha vhonale vho fhambana kha vhaṅwe.

U ṱhukhula ṱhoho ya khuhu a zwi dzhii tshifhinga tshingafhanani sa izwi muthu ane a ḓovha a kho ṱhukhula ṱhoho u vha o aluwela mahayani, so u vha o zwi ḓowela hezwo zwithu, musi ri tshi sedza u muthu ano bva a tshikhuwani anga ngo zwi ḓowela so kha muthu wa mahayani u ṱhukhula ṱhoho a zwi dzhii tshifhinga tshilapfhu nga u to ralo.

Lukanda lu vheiwa maḓini a dudelaho musi lwo no bvisiwa uri lu songo lu songo luza texture yalwo.

Lukanda lwa tshifuwo lu nga shumiswa for ita zwiambaro zwa sialala kana lwa shumiswa u vhea kha tshidulo tsha vhafuwi kana lwa shumisiwa u adza fhasi vhathu vha dzula nṱha halwo kana lwa shumisiwa u ita dzi bege, u ita zwidulo, u ta masofa.

Kha u ṱhuvha khu khuhu vha shumisa maḓi a no fhisa uri haaḽa maḓi a kone u dzhena kha zwi bulibuli zwine zwo nambatedza zwo nambatedza mithenga ya khuhu, so u ṱhuvha heiḽa khuhu zwi vha zwono vha izi ngori lukanda lwa khuhu lu vha lwo no vha soft heiḽa mithenga vha tshi i ṱhuvha i kona u ṱhuvhea izi musi yo thoma ya lovheiwa kha maḓi o no fhisa compared to musi vho i ṱhuvha vha tshi kho ṱhuvha vha sikho lovhea kha maḓi ono fhisa.

Mafhi a vheiwa kha dzi firidzhi a vheiwa kha dzi firidzhi uri a swike makete a tshe raithi a sathu tshinyala, na dzi ṱiraka dzine dza ḓo vha dzi kho reiliwa dzi kho haningei makete dzivha dzi na dzi firidzhi nga ngomu u itela uri mafhi a dzule a raithi a si tshinyale.

Musi u tshi kho ṱhavhiwa mutakalo u ṱhogomela ngo u khwaṱhisa uri before u tshi kho yo ṱhavha, u vhe wo takala nahone u vha u songo u songo dinalea nahone after wono ṱavha muhumbulo wau u sa vhi na depression.

Hu na miri huna vhathu vhane vha to ṋangiwa uri avha vhone vha ḓo ṱhogomela vhu lukanda ndi vhone vhane vha ḓo lu ṱanzwa vha lu ṱhogomela vha lu omisa, lwo no oma ngo ralo vha vhona uri vha lu isa gai kana vha lu rengisela nnyi kana ndi vhone vhane vha ḓo lu dzhia vha lu shumisa zwine vha ḓovha vha kho lu shumisa zwone.

Nḓila dzo u bvisa lukanda dzi hone nga uri kha dziṅwe tshaka lukanda lu tea u bvisiwa nga vhathu vha vhafumakadzi, lukanda kanzhi kanzhi lu vha lu khou bvisiwa nga vhathu vha vhanna futhi vhathu vhane vho ṱhonifhea kha kha muṱa kana kha tshitshavha.

Hu na zwifhinga zwo khetheaho zwa mvelele musi zwi tshi ḓa kha u ṱhavha zwinoni ngauri, zwinoni zwi vha hone tshifhinga tshinzhi zwi vha zwi zwone nga matsheloni na nga masiari, so musi u tshi yo ṱhavha tshiṋoni vhusiku zwivha zwi tshi vho ila zwine zwa ḓo u vhangela mafhanza na dzi bad luck.

Hune nda dzula hone musi ndo ya hayani khuhu vha i ṱhukhula nga phanga, vha thoma vha i tshipa uri hezwi i vha i tshipa vha ya fa uri hezwi vha tshi yo i ṱhukhula ivhe i sa khou thzema ivhe i sa kho lila ivhe yo no ḓi fela nayo i sa pfe vhuṱungu nga maanḓa.

Ndi ḓivha vhaṅwe mukalaha hangei hayani vhane vha tshi vhane vha tshilela u rengisa mikumba, heyo mikumba vhavha vho ḓi rungela dzi bege dzavho kana vha ita zwienda zwo nakaho, vha vha vha khou rengisa heneyo mikumba vho ita dzi bege na zwienda na miṅadzi.

U bvisa lukanda kha muvhili wa tshifuwo vha mbo ḓi dzhia lufhanga vhavha vha khou tshetshelela zwavhuḓi henefho vha khou tshetshelela zwavhuḓi vhuḓi, vha khou fhambanyisa lukanda kha ṋama vha kho lu bvisa zwavhuḓi, vha tshi khou tshetshelela hanefhaḽa uri lu sa bve lwo nambatela ṋama.

Maitele a u hama kha vhupo bulasini vha mbo ḓi dzhia bakete ḽa tsimbi vha ya fhasi ha kholomo kana ha mbudzi vhavha vha kho kokodza hanefhaḽa kha maḓamu vha kho kokodza hanefhaḽa kha maḓamu havha hu tshi khou bva mafhi, mafhi ha aḽa a tshi khou bva a vha kho shela kha hetshiḽa tshi bakete tshi re fhasi ha maḓamu.

U amba ngoho nṋe ubva tshe nda bebiwa a tha thu vhuya nda thusa u ṱhukhula khuhu kana nṋe nda vha hu nṋe aṋe aṋe nda i ṱhukhula heyo khuhu, nṋe ndo aluwela tshikhuwani so nṋe khuhu ndi a i shavha, ndi a i shavha u i ṱhukhula, ndi vha ndi pfha ndi tshi kho shavha ndipfa ungari ndi vha ndi khou ita tshivhi, ndi ndi vha ndi khou vhulaya mme wa vhana na khotsi wa vhana vha zwikukwana.

Ha tha thu vhuya nda thusa fhedzi ndo no vhuya nda humbeliwa uri huvhe nṋe ane a ḓo isa iṱo kha tshifuwo tshine tsha ḓovha tshi kho ṱoḓa u vhulaiwa, hune hu nṋe aṋe o tshi sedza uri a tshi ṱhukhuli thambo tsha shavha, fhedzi u vha hone musi zwi tshi vho vhulaiwa ndi vha ndi si tshe hone.

Zwine nda ḓivha zwone ndi uri musi hu tshi vhulaiwa tshifuwo a tshi tea u vhulaelwa nga ngomu kha nga ngomu muṱani, tshi to u vhulaelwa dangani kana nnḓa ha yard uri malofha atsho a sa vhuye murahu a ḓa a ita mafhanza.

Ṋama vha mbo ḓi i dzhia hanefhala vha i tshetshelela vha i tshetshelela vha i tshetshelela, iṅwe vha i dzhia vha i omisa, iṅwe vha i dzhia vha i vhea dzi firidzhini, iṅwe ya vha i tshi khou bikiwa hanefhaḽa i nzhinzhi vhathu vha ḽa vha takala vha ḽa vha fura.

Maga a tsireledzo ane a kho a tea u dzhiwa musi hu tshi kho vhulawa tshifuwo, ndi u khwaṱhisedza uri hetshi noni tshifuwo a tshi na mannḓa nga maanḓa ndi ngazwo hu tshi khou tovha hu na vhathu vhanzhi vhane vha vha vha kho thusa hanefhaḽa vhaṅwe vho fara milenzhe vhaṅwe vho fara ṱhoho, ngo ralo hu tshi kho hu tshi ḓo o lingedza u tshi vhulaya u nthihi tshi nga ḓo gekha nga maṋanga kana tsha u kandekanya huvhe hu iwe ha ane a ḓo fa.

Dziṅwe dza dzi thaidzo dzine dzi nga ṱangana na vhathu vha ne vha fuwa zwifuwo, ndi uri hu ngavha na madwadze ane a ṱhasela zwifuwo fhedzi, kana havha na gomelo hu sina maḓi, miedzi yo oma hu sina uri zwifuwo zwi nga ṅwa maḓi gai, dzibommbi dzo oma hu sina mahatsi, miri i si na na maṱari a vhuḓi, kana wa vuwa nga ḽiṅwe ḓuvha wa wana zwifuwo zwau zwo kavhiwa nga dwadze.

Mbuyalalo dzine dza ḓa no u ṱhukhula ṱhoho khuhu, ndi uri u vha u tshi khou ṱhukhula mubebi wa zwikukwana, zwa amba uri hezwiḽa zwikukwana zwi ḓovha zwi kho aluwa hu si na mubebi, zwi ḓo vha zwi khou aluwa zwi sina mubebi zwi tea u guda u ḓiṱhogomela.